Ke ikutlwa ke itumetse ke sa lebelela ka maatla, ke ne ke fofela kwa nageng ya Europe.

Toro ya me e ka nna ya go fofela kwa mafelong a magolo jaaka sefofane se se tsholetsang mefuta futa ya lefatshe.

O tshwanetse go netefatsa gore o na le passport ya gagwe e e leng teng, fa a na le visa o tshwanetse go e netefatsa gore e tlwaelegile.

Tiriso ya dibese mo toropong ke engwe ya dikgetho tsa go tsamaisa batho ka tsela e e molemo le e tlhokomologogang.

Fa karata e botlhale e sa amogele mo dibeseng tsotlhe, go ka nna le mathata fa dibese di sa amogele karata eno.

Mokgweetsi o tshwanetse go netefatsa gore dibese di tsamaya ka nakwana, gore a tsamaye ka boitumelo a ka bo lebelang, o tshwanetse go latlha di kgololego tsa matlhakore a malebogo.

Badiri ba dibese ba ka tshwenyega ka ditsela tse di atloretsang dikotsi eseng se farologelang.

Ka gonne, dibese ke dikoloi tse di tona, tlameile di phele di tsamaya ka nako e e rileng fa bese e ka nkema ka dinao nka pagama taxi.

Nako e santsane ke kena Primary bese e kile ya ntshiya phakela tlamehile re ye sekolong, go nnile gore letsatsi leo ga ka ya sekolong.

Ditshupetso tsa dibese di ka ama batho ba ba tsamayang le ba lebeletseng go fitlha mo dibekeng tsa tiriso.

Dibese di tsamaya fela mo ditseleng tse di rileng mme go na le metse e e esenang ditsela tse di rileng.

Puso e ka thusa batho ba ba nang le tlholego ka go bafa ditlhatlhwa tse di kwa tlase, go ba thusa go kgona go reka ditirelo tsa dibese.

Ga gona sepe se se kgotsofatsang, dibese di sa tsamaye ka nako di sa lebile fa e le gore di na le mathata a mangwe a a kwa tlase.

Ke ikutlwa kgakala ka gonne, ke dirisa dibese go ya ko tirong mme dibese di tla emisiwa go tsamaya.

Go tsamaya ka dinao go ka thusa ka boitekanelo. Mme, go ka thusa go fokotsa ditlhotlhwa tsa go dirisa phitlhelelo.

Letshwao la ba tsamayang ka dinao le bontsha gore go na le ba tsamayang ka dinao mo tseleng. Mme ba ba tsamayang ka dinao ba tlile go dirisa tsela eo.

Dikoloi di ka nna di sa ba bone ba tsamayang ka maoto mme di ka nna di ba kgwaratile kgotsa di ba kgweta.

Batho ba dikoloi ba ka nna ba sa go bone ga o tsamaya ka baesekele and e ba ka nna ba go thula.

Ba tsamaya ka maoto ba ka nna ba se bone sentle mo mebeleng mme ba ka nna ba kgobega kgotsa ba gatiwa ke dikoloi.

Batho ba ka nna ba kgobega ka go nne tsela e e le mašwi kgotsa e le e masome.

Batho ba ba tsamayang ka dinao le ba ba dirisang dibaesekele ba ka nna ba sa kgone go bona sentle mo tseleng mme, ba ka nna ba kgobega kgotsa ba gatwa ke dikoloi.

Mmila o nang le ditsela tse di babalesegileng tsa ba tsamayang ka dinao le dibaesekele o ka nna wa ratwa thata.

Ga go a siama go dirisa baesekele go ya kwa tirong ka gonne, ba dikoloi ba ka go thula ba sa go bone. Fa ba ka go utswetsa baesekele o tshwanetse go ya mosebetsing o tlamehile o dirise dibese or di kombi.

Mosola wa baesekele ke wa go go thusa go tswa fa o nnang teng go ya ko o batlang.

Ga go a siama go berekisa baesekele fa pula ena ka gonne, le wena o ka wa ka yone wa ikry-a e le gore o lemetse tlamehile o isiwe sepetlele, le ba dikoloi ba ka go thula.

Nka ba tlhalosetsa gore ke eng ke kgwetsa baesekele go tla mo tirong, nka ba tlhalosetsa le melemo e eleng teng ya go kgwetsa baesekele go tla tirong.

Letshwao la Zebra Crossing le le kwa tlase, le bontsha gore go na le ba tsamayang ka dinao ba ba kgabaganyang mo tseleng.